Ndzi nga va pfuna hi ndlela leyi landzelaka xo sungula vanhu va ku tala va tikuma va karhi va xaniseka hi swa timali hikuva va nga ri na mali hi nkarhi wolowo kambe kambe va karhi va tiva swaku hi nkarhi lowu taka kumbe loko n'hweti yi hela kumbe mavhiki lama taka va ta va va karhi va khomile mali yaleyo vanhu va ku tala va nga tikuma va karhi va pfuneka hikuva va tikuma va karhi va xava swakudya kumbe va hakela ndhawu leyi va va kha va tshama eka yona hikuva vanhu va ku tala va tikuma va ri tindhawini ta ku hambanahambana hikokwalaho ka mitirho van'wanyani swikolo ende swi nga endla leswaku vanhu va tikuma va karhi va ri na mali ya ku enela va swi nga tlhela swi endla ku ri vanhu va kota ku hlayisa mali hi ndlela ya xiyimo xa le henhla.

Swivumbeko leswi ndzi nga swi langutaka ndzi nga si teka xiboho hi leswi landzelaka xo sungula hileswaku ndzi ta rhanga ndzi languta ku ri pholisi leyi ndzi lavaka eku xifunengeto xa xilahlo hi lexa njhani xa vumbirhi ndzi ta languta leswaku mali leyi va yi lavaka hi n'hweti ndzi ta kota ku yi fikelela kumbe ndzi nge koti xana xa vunharhu hileswaku ndzi ta languta leswaku vanhu lava va pholisi va ta ndzi pfuna ku faka xi xifunengeto lexi xa xilahlo kumbe va nge ndzi pfuni xana.

Leswi a swi ta endla leswaku ndzi titwa ndzi ri hansi swinene kumbe moya wa mina wu va hansi hikuva leswi swi ta endla leswaku loko nkarhi wu karhi wu ya swi fika swi endla leswaku e swilo swa mina swi nga fambi kahle hikuva mina ndzi ta va ndzi karhi ndzi ti byela leswaku ndzi na yona ndzindzakhombo wa xifunengeto xa vutomi kambe ndzi ta va ndzi nga ri na wona hikuva ekhampani leyi ndzi nga ta va ndzi yi tekile ku ta va ku nga ri yona ya ntiyiso ende swi ta endla leswaku ndzi luzekeriwa ngopfu hikuva va ndzi ta va ndzi tshembele eka yona kambe a ku na lexi xi nga ta endleka loko swi ta va swi fikile hi nkarhi wolowo hikuva khampani yi ta va yi nga ri kona.

Ina ndzi vona onge ku tirhisa xidijitali ku hakela mali swi endla swilo swi olova hikuva loko munhu a tirhisa xidijitali swi endla leswaku munhu yaloye a yi hlayisekeriwa hi nkarhi hikuva nkarhi luwa a fanekele a hlamba a khandziya a ya emavhengeleni ku ya hakela swikweleti swa yena wu ta va wu karhi wu hlayisekile hikuva munhu u to tikuma a hakerile leswi a lavaka ku hakela swona hi xidijitali xa vumbirhi munhu a nga tikuma loko a ya ku hakeleni hi mavoko a tikuma a lahlekeriwile hi mali kumbe a tikuma a khomiwile nkunzi hi vafana kwahala ku fambeni a tikuma a nga hakelanga leswi a fanekele a swi hakela so xidijitali xi kahle eku hakela swikweleti.

Lexi khumbaka mimpimo ya ndzindzakhombo wa timovha hi leyi landzelaka ku nga va ku karhi ku ri ndhawu leyi munhu loyi a lavaka ndzindzakhombo wa movha wa yena a va ka a tshama kona hikuva tindhawu tin'wanyana laha vanhu lava va tirhisaka tindzindzakhombo ta timovha ku va ku karhi ku ri na swigevenga swa ku tala leswi yivaka timovha xa vumbirhi ku nga va ku karhi ku ri malembe ya munhu loyi a kha a karhi a driver movha yo karhi na xa vunharhu na movha wa endla leswaku ndzindzakhombo wa movha yaleyo wu va na mpimo hikuva a hi timovha hinkwato leti mindzindzakhombo ya tona ti nga na mimpimo ya le hansi kumbe ya le henhla.

Xivangelo xa leswaku munhu a endla xikombelo xa mali yo tlula mpimo ku nga va lexi landzelaka ku nga va ku karhi ku ri ku munhu i lava ku endla yindlu kumbe ku aka yindlu leyikulu leyi mali ya yena a yi holaka yi nga fikeleleki so munhu lweyi i teka xiboho xa ku ya endla xikombelo xa mali yo tlula mpimo leswaku a kota ku hakela swilo hinkwaswo leswi yindlu ya yena yi swi lavaka na ku hakela vatirhi lava va nga ta aka kumbe kontiraka leyi nga ta aka yindlu ya yena xin'wanyana ku nga va ku karhi ku ri ku munhu i lava ku xava movha kambe mali ya yena leyi a yi holaka a yi fikeleli munhu yalweyo i boheka kumbe i teka xiboho xa ku ya endla mali kumbe xikombelo xa mali yo tlula mpimo.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga xi nyikaka munhu loyi a xavaka yindlu ro sungula hi lexi landzelaka hileswaku ndzi nga rhanga ndzi n'wi tsundzuxa leswaku swi kahle ku ri loko a nga se xava yindlu leyi a lavaka ku yi xava a rhanga a yi langutisa eyindlu leyi a lavaka ku yi xava ku ri yi na malembe ma nga ki yi akiwile hikuva swi nga endla leswaku loko yena a sungula a xava a tshama a tikuma a karhi a fanekele a tlhela a aka hi vunyuwana hikuva yindlu liya switina swa yona na semende ya yona yi ta va yi karhele hikuva yi ta va yi karhi yi akiwile malembe ndzhaku.

I ndlela ta kona i ku va va karhi va tirhisa ti mobile banking laha va kumaka mali ya vona yi fambile kumbe va hakerile swikweleti swa vona va nga zanga va ya emavhengeleni hi laha swi nga ta va tekela nkarhi nakona van'wanyana va nga va va va karhi va nga swi koti ku fikelela hikuva va ta vadyuharile van'wanyana va ta va va karhi va karhi va tikeriwa.

Makhombo ya kona hileswaku swi nga endleka leswaku i mali leyi va yi lavaka kumbe va nga tshemba leswaku evaaki va ta va nyikelela yi nga fikeleli leswi vona va lavaka swona kambe mpfuno wa kona hileswaku byi nga ha endleka leswaku van'wanyani va vaakatiko va tikuma va karhi va nyikerile hi mali ya le henhla leyi yi nga ta pfuna vanhu lava va nga ta va va karhi va weriwe hi papa ra ra ro biha kumbe hi papa ra ntima.

Ku tshembana i ku va na ripfumelo eka munhu kumbe ku tshemba leswaku munhu u ta endla leswi a tshembiseke kumbe leswi a tshembisiweke nakona hikokwalaho ka yini ku ri na nkoka eka xitokofela swi na nkoka eka stokvel-e hikuva loko ku vekiwile mali tanihi vanhu lava hi tlangaka stokvel-a swi endla leswaku hi tshembana leswaku ku nge vi na munhu eka hina loyi a nga ta teka mali a nga vulavulanga na hina a ya yi tirhisa leswi swi nga ta endla leswaku stokvel-a xa hina xi pfala kumbe xi nga yi emahlweni hikuva ku ta va ku nga ha ri na mali.

Vo sungula ndzi rhandza ku mi pfuxela laha ku ri mi kota ku pfula akhawunti ku fanekele ku va na papila ro kombisa leswaku n'wina mi kumeka kwini kumbe mi tshama kwihi nakona papila leri i papila leri ri nga tsariwa mavito ya n'wina na laha mi kumekaka kona kumbe laha mi tshamaka kona na ID ya n'wina ku tiyisisa leswaku hi mpela mi wa kona laha etikweni papila leri mi nga ri kuma eka masipala kumbe eka khanselara ya n'wina ku tiyisisa leswaku mi tshama kona na leswaku ku nga vi na vukanganyisi.

Mali ya khomixini i mali leyi munhu a fanekeleke ku yi hakela loko a xava nhundzu eka matikomambe naswona mali leyi yi endla leswaku mfumo wu nga pfumeleli vanhu ku xava swilo ematikweni ya vona hi vutalo hikuva mali leyi yi va yi tele swinene hikuva loko ko ka ku nga ri na mali ya khomixini swi nga endla leswaku vanhu va xava swilo hi ndlela ya xi xiyimo xa le henhle va tlhela va ya swi xavisa hi ntsengo wa le henhle hikuva vona va ta va va swi xavile hi ntsengo wa le hansi.

Ku hambana exikarhi ka ndzindzakhombo wa vutomi na ndzindzakhombo wa xilahlo hi lowu landzelaka ndzindzakhombo wa vutomi hi ndzi i ndzindzakhombo lowu wu hlayisaka ndyangu wa munhu loko a hundzile emisaveni laha munhu loyi a ri yena a badela ndzindzakhombo lowu wa vutomi va salaka va vana va yena kumbe munhu loyi a nga ta va a tsarisiwile e mali leyi a yi hakeriwa hi munhu loyi a va ka a lovile ndzindzakhombo wa xilahlo i ndzindzakhombo lowu wu hlayisaka swilo swa wena hinkwaswo ku nga va ku ri movha kumbe yindlu.

Khampani leyi ndzi yi tirhisaka ya vutshunguri i khampani leyi yi ndzi sirhelelaka hi minkarhi hinkwayo ngopfungopfu loko ndzi vabya kumbe ndzi kumbe ndzi werile hi khombo kumbe wun'wanyana wa laha ndzi tshamaka kona a vabya laha a faneleke ku foyina kumbe ndzi foyinela khampani ya mina leswaku ndza vabya kumbe wun'wanyana wa laha kaya wa vabya vona va ta ndzi fakela mali ya ku va ndzi xava swin'wanyana na swin'wanyana a ndzi fanekelanga ndzi vilela hi nchumu hikuva khampani ya mina yi ta ndzi khavhara eka swilo hinkwaswo leswi a ndzi fanekele ndzi badela hi mali ya mina.

I olovise hi ndlela leyi landzelaka xo sungula eka nkarhi wa sweswi loko munhu a fanekele a badela kumbe a hakela eyunivhesiti i fanekele a tirhisa inthanete laha a hlayisekeriwaka hi nkarhi wa yena xa vumbirhi i hlayisekeriwa hi ku fambafamba hikuva a ta fanekele a suka ekaya ka yena a ya eposweni ku ya posela yunivhesiti mali ya yona kambe eka nkarhi wa sweswi munhu wa swi kota ku endla hinkwaswo ndzi vula swona ku hakela a lo tshama ekaya nkarhi wa yena wu va wu hlayisekile hi nkarhi walowo.

Balloon payment i hakelo leyi yi endlaka leswaku mali ya wena leyi a fanekele u yi hakela hi n'hweti yi hunguteka, hikuva minkarhi yin'wanyana swi fanerile leswaku u hunguteleka hi mali ya wena leswaku u ta kota ku endla swin'wanyana swa vutomi. Leswi swi endleka ngopfu hi balloon payment hikuva balloon payment yi hambanile na ku hakela hi leswi a wu fanekele u hakerisa xiswona. Hikuva loko u hakela xikombiso, loko a wu fanekele u hakela four thousand, hi balloon payment u nga tikuma u vekile mali yo ringana five hundred hikuva u ta va u karhi u hakela three thousand five hundred.

Swiletelo swa kona hi leswi landzelaka xo sungula, loko munhu a fanekele a pfula akhawunti ya le bangi u fanekele a va a khomile ID ya yena leswaku va ta kota ku vona leswaku munhu loyi a lavaka ku pfula akhawunti ya le bangi hi yena nakona i munhu loyi a tshamaka endhawini yeleyo. Xa vumbirhi u fanekele a va na mali ya deposit leyi yi lavekaka leswaku khadi ra yena ri ta va na na mali yo karhi, leswi swi nga ta endla leswaku ku nga vi na ti-charges-i loko va swi vula vona va le bangi.

Vubihi bya kona hileswaku loko ku tshika ku va na tinkingha ta netiweke swi nga endla leswaku mobile money platform yi hakela mali ya ku hundzisa mpimo. Xa vumbirhi hileswaku munhu loko a ta va kumbe mutswari wo karhi loko a ta va a hakerile a nga va a nga ri na vumbhoni bya ku tiyisisa kumbe ku komba ku ri himpela u hakerile, nakona swi nga endla leswaku rhesiti yi lahleka hikuva a swi hlayisekanga ku tirhisa mobile money platform ku hakela swikweleti swa vana va munhu un'wanyana na un'wanyana, swa le xikolweni.

Ina, endlelo leri ri kahle swinene hikuva leswi swi ta endla leswaku n'wana wa mutswari loyi a kota ku ya a ya dyondzela leswi a swi lavaka, leswi swi nga ta n'wi nyika ntirho loko nkarhi wu ta fika loko a ta va a hetile tidyondzo ta yena ta le yunivhesiti. Leswi swi ta tlhela swi endla leswaku rirhandzu exikarhi ka mutswari na n'wana ri ndlandlamuka hikuva n'wana loyi i ta va va a karhi a vona leswaku mutswari wa yena wa n'wi seketela eka milorho kumbe eka ku humesela milorho ya yena erivaleni.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko a nga si hoxela munhu mali leyi a lavaka ku n'wi hoxela yona, a rhanga a lavisisa swilo hinkwaswo leswi swi nga fanela ku ri transfer ya yena yi kota ku famba kahle hikuva minkarhi yin'wanyana loko munhu o tikuma a yi endlile a nga ri na vuxokoxoko hinkwabyo swi nga endla leswaku swilo byi nga fambi kahle, leswi swi nga ta endla kumbe swi nga ta tlhela swi n'wi vuyiserisa endzhaku hikuva mali ya yena yi ta va yi yi lahlekile nakona swi ta va xi ri emavokweni ya yena ku ri mali yi yi va yi lahlekile hikuva hi yena a nga ta va a nga endlangi vuxokoxoko.